Akulula ngivumelane nesinqumo sabo sokunginqabela, kepha ngiyaye, ngiyaye, ngiyaye, ngibheke ukuthi ngabe lesi sinqumo abaphume naso ngabe siyinto ephathekayo na? Siyaphikisana yini nento ebhalwe ephepheni? Uma kunjalo ngizosamukela kodwa uma benza isinqumo ngaphandle kokuthi kube khona into ebhalwe ephepheni evumelana nabo, lokho kusho ukuthi ena kudlalwa ngami. Ngeke ngaze ngavuma ngingaqhubeka ngilwele ilungelo lami. Kanti futhi okunye imali esetshenzelwe yimi, nginelungelo lokuthi ngiyithole ngoba ngihlezi ekhaya anginamsebenzi. Ngizodlani uma ngivuma ukungatholi mali?

Hawu, ngaze ngamangala nkosi yami bengazi ukuthi indaba yokuseyiva izonghlawulisa kangaka, sengiyidinga imali. Bekuphuthuma nkosi yami ayikho into ebengizoyenza. Howu yazi ngaze ngakhala inhliziyo yami ibuhlungu, ibuhlungu kakhulu ukuthi sengizohlawula ngemali yami nkosi yami, hhayi bengingazi kakhulu, nkosi yami, bengingazi nhlobo. Ngiyacela nje ukuthi nkosi yami ningixolele ngoba lesi simo besiphuthuma, ayikho nami into ebengingayenza, kodwa ngiyabonga ukuthi ngizokwazi ukuthi ngigcine ngifinyelelile emalini yami ukuthi ngikwazi ukuyisebenzisa ngoba eyami.

Ngibonga ukuthi ibhange lingethembe ngezimali zalo, khona isimo asikho kahle ngithwele kanzima, izinto ziyabiza kanye nama-charges kubi. Kodwa ngiyabonga ukuthi ibhange linghlangabezile esimweni sami esimbi. Ngiyabonga.

Ngibona kuyithonya ekubambeni iqhaza ekuphatheni izimali zabo ngoba akukho mnandi ukubona ibhalansi ebhenki ingekho right. Lapho kuyakugqugquzela ukuthi kumele wenze kangcono kunakuqala, usebenzise imali ngendlela efanelekileyo nanokuthi uphinde ukwazi ukonga futhi ungayisebenzisi ey'ntweni ezingenasidingo. Khona izinto okumele uziyeke ungay'sebenzisi noma ake ngithi ungazithengi ngenxa yesimo semali okusona.

Nginogqozi nothando loku-invest-a ezintweni ezinjengezindlu noma amaphrojekthi amayelana ne-property. Lokho kuzosiza kwinzuzo engingayithola nanokuthi ngale nkathi iminyaka ikhula nemali noma i-value yendlu iyakhuphuka. Kodwa nginesikhalo sokuthi indawo lezi engizibonayo ngibona ukuthi zingase zisinike inkinga ngoba umhlabathi wakhona unenkinga. Uma ngase kufike izikhukhula zonke lezo zindlu zingawa noma inani lami engi-invest-e ngalo lishabalale. Lokho kungilimaza kakhulu ey'malini zami nezinhlelo enginazo .

Impela omakhalekhukhwini bayasiza kakhulu mayelana nokwazi ukuthi ena kusende or kuhanjiswe imali ngawo lawo makhalekhukhwini esinabo, ukuze sikwazi ukuthi siphilisane siyimindeni, ikakhulukazi endaweni yasemakhaya. Lokho kuyasiza kakhulu ukuthi umuntu osemakhaya akwazi ukuthola isinkwa ngomuntu esedolophini. Yebo, kungaba inkinga futhi ukuthi ngabe asinabo okhalemakhukhwini ukuthi sikwazi ukuhambisa imali emakhaya. Lokho kungadala ukuthi bahambe izindawo ezinde ukuze bakwazi ukuthola imali, kanti lokho kuyizindleko nangakubona.

Hhayi, ngithi angibonge-ke meluleki waze wangiluleka kahle mayelana nezimali zami. Kodwa, eyi, ngikhathazekile, ngikhathazekile kakhulu mayelana nemakethe, ayi isiyehle kakhulu. Inzuzo ngeke ize ibeningi ngale ndlela ebengifisa ngayo, uma kuthiwa ngiyatshala nje imali yami ngoba phela sengizohlala ngiziqhumuzele yona ekhaya. Okunye okokugcina-ke ngithi, hhayi, angibonge kakhulu ngiyezwa futhi ngizoqaphela indlela engisebenzisa ngayo kanye nemigomo othi angiyilandele ukuze ngikwazi ukuthi ihlale ikhona, ikwazi ukukhiqiza enye imali.